Nka kgothaletsa basebeletsi ba mapolasing, ka ho bontsha hore nako e so fihle ho ithuta le ho ntlafatsa maphelo a bona, ke be ke ba bolelle hore ba thole thuso ho fumana mananeo a thuto a mahala a batho ba baholo jwalo ka ABET, ho ithuta ho bala, ho ngola le dithuto tsa motheo. Hanghang ha ba fihla sehlopheng sa nine, ba tataiswe hore ba ingodise bakeng sa matric, wa batho baholo Second Chance program, mme ba thole disebediswa tsa ditshebetso tsa mahala, seyalemoya le dihlopha tsa setjhaba ho ithuta ka mekgwa eo e fetohafetohang le ha o ntse o sebetsa. Ba mohato ka mohato ba keteke ditlholo tse nyane le tse kgolo, mme ke ba kgothaletse ho tswella pele.

Hore ditholwana tsa hao di seke da senyeha, latella ditaelo tsena, o di boloke hantle, qoba ho di hlatswa, ho fihlela ho hlokahala. Boloka ditholwana tsa hao di arohane, di hlahlobe kgafetsa kgafetsa ka letsatsi. O di boloka ka tlatsetso.

Re ile ra buisana ka hore na mosebetsi o ohle o boima, wa ho rema le ho lokisa patsi o ne o hlahisa ditholwana jwang. Ke ile ka re sheba hore na ba rekisa patsi ee ka bokae e bohlokwa haholo, a dumela ka hlooho, a bososela mme a mpontsha dinomoro tsa maraorao tsa thekiso founung ya hae. Ka bobedi re ile ra sisinya dihlooho re makaditswe ke ka moo le leo le fetohileng la bohlokwa ka teng, ebile ra tla ka leano la hore, ho ka ba jwang re ka reka patsi ya rona, be be re rekisetsa setjhaba, re qala kgwebo ka yona, mme e tlaba kgwebo e tla holang hobane patsi ke nthwe bohlokwa ka sena sebaka.

E le ho boloka petrol-o, ke rera mosebetsi ka , e le hore trekere e tsamaye maeto a seng makae a atlehang haholonyane ha ho na tshenyeho ya nako e yang pele le morao. Bakeng sa koloi e isang dijo mmarakeng, ke etsa bonnete hore e hlokometswe hantle, mme e tletse ka ho felletseng nako le nako ho qhoba maeto a eketsehileng le tshebediso ya mafura.

Basebeletsi ba mapolasing ke bona mokokotlo wa tsamaiso ya rona ya dijo, empa ba bangata ba phela maemong a futsanehileng, ho ba thusa ho phela bophelo bo betere. Re ka qala ka ho buella meputso e hlokang leema, maemo a bolokehileng a tshebetso le phihlello ya tlhokomelo ya bophelo bo botle, thuto le yona ke ya bohlokwa. Mananeo a tshehetsang a ba rutang ho bala le ho ngola, tsebo le ditokelo tsa basebetsi, a ka bula menyako e metjha ho fana ka tlhokomelo ya bana, bolulo bo hlomphehang le dipalangwang, ho ka imulla morwalo wa letsatsi le letsatsi.

Ha ho lebelletswe leqhubu la motjheso, re nka kgato e sa le pele ho sireletsa polasi ya rona, ba sebeletsi, diphoofolo le dijalo re fetola dihora tsa mosebetsi hore basebetsi ba qale ka pele kapa ha morao ho qoba motjheso wa motshehare le ho etsa bonnete ba hore ba fumana moriti le metsi a hlwekileng. Bakeng sa diphoofolo tse ruwang re fana ka metsi a eketsehileng, re ntlafatsa moya o kenang matlong a bodulo, mme re a boloka dibakeng tse nang le moriti. Masimong re sebedisa ho boloka mobu o leng mongobo le ho fokotsa tahleho ya metsi, mme re nosetsa e sale hoseng kapa mantsibuya, ho boloka metsi le ho sireletsa dijalo.